Iintjhijilo engicabanga bona bahlangabezana nazo, kukobana abantu nabakhamba ibanga elide bayadinwa. Okwesibili ngibona bonyana endleleni bangaphazamiseka njengoba-ke ubugebengu kuyinto ekhona enarheni yekhethu.

Ngombono wami, azisizinengi njalo iintjhijilo ebabanazo ngaphandle kokobana badwine ngoba bakhamba ibanga elide baphathe yinto ekuthiwa bonyana yi-jet lag ngelimu lesiNgisi.

Iye, ngombono wami, ngibona bonyana ayasiza ngombana abarhelebha ukuthi babone izinto ezisendleleni begodu bangatjhayisi, babone la baya khona.

Kuyabalimaza khulu ngombana imali ebayirholako le ayisiyinengi kangako kodwana-ke ngeenhlahla kunento ebizwa ngokobana yithikithi bayalithenga ithikithi lebhesi elizokuhlala inyanga yoke ngaleyo ndlela ngibona bangalimali khulu.

Kubalimaze khulu ngombana balobe imiberego yabo, imiberego le ebabhadelako ukuze barhone ukondla imindeni yabo. Awa, nokho balimazekile abentwana babantu.

Iye, mvanje iimbhesi zikhamba ngefanelo, zithatha abantu zibase eendaweni ebaya kizo ngesikhathi zibabuyise ngesikhathi. Nanomanje ekadeni bekuneentjhijilo ezikhona, awa mvanje zikhamba kuhle nokho iimbhesi zangekhethu.

Ngombono wami urhulumende angenza iinkhwelo zama-Bolt zibe semthethweni njengoba nje abosomatekisi balwa nabo. Kuhlekuhle benza kube ngathi bona abakavumeleki ukukhweza abantu, iindlelezi ziphathwa bosomatekisi.

Eenkontirini kutjhiyeka imigodigodi ngelimi lesiNgisi siwabiza bonyana ma-potholes.

Iye, iyawavula amathuba womsebenzi ngombana umuntu ukghona ukuzithathela ikoloyi yakhe ekhaya athuthe abantu bambhadele, njalo imali iyangena.

Iye, ngokwazi kwami kusaphephile ukukhwela itekisi erenkini yedrobheni eSewula Afrikha.

Abakhamba ngebhesi indlela ede bayakhamba, bakhambakhambe kufike la kujanywa khona njengombana abanye vane bafuna ukuya eendlwaneni zokuzithuma. Angeze-ke wahlala isikhathi eside ungayi ngendlwaneni yokuzithuma.

Awa, kunesikhathi baphume endleleni njengoba vane barhabile, barhabele ukufika la bayakhona, ngingatjho-ke ngithi abayilandeli yoke imithetho yendlela.

Umphakathi ungalinga ukhulume norhulumende kobana abatjhayeli bama-Uber nabo bafakwe emthethweni banikelwe ithuba lokuthutha abantu ngeenthuthi zabo. Lokhu ngikukhulunyiswa kukobana njenganje abantu abasemthethweni bosomatekisi abosomatekisi labo abafuni abatjhayeli bama-Uber bathuthe abantu, bafuna kobana kube ngibo bodwa, hhayi-ke umbango mkhulu nasekunje.

Ngombono wami kungabekiwa umthetho, umuntu ozokuphula umthetho loyo angene ekingeni. Njenganje ngicabanga bonyana lokhu abakwenzako bakwenziswa bonyana awukho umthetho obekiweko ingakho bakghona ukusikhweza itekisi sigcwale besiminyane ngoba umvuzo walokho awukho.

Awa, amarenke wamatekisi eSewula Afrikha akakahlwengi. Ngombono wami kufanele kube nabantu la abazokuhlwengisa kuze kuhlale kuhlwengile.

Ukuthatha ikhambo ngesiphaphamtjhini ngombono wami ngibona kulula. Isiphaphamtjhini asithathi isikhathi sikhamba msinya besikufikisa endaweni oya kiyo msinya ngaphandle kokumotjha isikhathi akufani nalokha uzokukhamba ngebhesi.

Kufanele kuqinisekiswe bonyana iimbhesi ziphephile, kuqinisekiswe bonyana iimbhesi azinawo umraro kuphinde kuqinisekiswe kobana iimbhesi zifika ngesikhathi la ziya khona.

Kungaba mbono omuhle loyo ngombana njenganje awukho umthetho abanawo abosomatekisi, ingakho-ke mina ngibona ukuthi balawula kangaka.

Umphakathi uvulekelwa mathuba womsebenzi, abosomabhizinisi nabo bangenelwa yimali njengoba nabavakatjhako nje bazokuthenga bangenise imali.

Iye alisizo khulu ngombana ukghona ukubiza i-Bolt ngesikhathi esinye nesinye nawurhabileko. Awa godi mina ngiyawabhederisa ukudlula amatekisi ngoba amatekisi anesikhathi esithile aberega ngaso bese bayatjhayisa kanti ama-Bolt ukghona ukuyibiza nanyana kusebusuku ziba khona.

Ngokubona kwami umuntu otjhayela ibhesi ibanga elide kufanele ahlale ahlathulukile, aqinisekise bonyana akatjhayeli adiniwe ngombana lokho kungafaka abantu abangebhesini engozini.

Ibhesi iyadinisa, ingakho-ke mina bengekhe ngakghona ukuyikhwela mihla namalanga.

Endleleni engasisikontiri ibhesi ikhamba irhurumeja abantu. Niyarhurumejeka ngebhesini.

Kungasiza wena ekutheni iimbhesi zikhambe zodwa, kungabi nekoloyi efuna ukuphambana nebhesi endleleni batjho kubangwa umzila. Indlela yebhesi kuzakwaziwa bonyana le yindlela yeembhesi, kanti nendlela yeenkoloyi kube yindlela yeenkoloyi.

Awa, isimo esinjalo akhange singiphathe. Kodwana ngiyacabanga bonyana laba abakhamba ibanga elide, kunala bayebajame khona kuze kungenwe endlini encani. Lokhu ngikukhulumiswa kukobana nangabe kuzokukhatjhwa ibanga elide, akukghonakali bonyana kuhlalwe kungabi nomuntu ophathekileko. Kodwana-ke kunehlobo elinye leembhesi elinama-toilet ngaphakathi. Leyoke iyasiza ngobana umuntu nakaphathekileko uvele atjhinge nge-toilet leyo kulunge.

Ngombono wami ukhutjhulwa kukobana i-oli yokukhambisa iimbhesi neenkoloyi, nayo kusuke ikhuphukile. Ngikhoke-ke kukhuphuka nje.

Iinkoloyi ezizijameleko zingcono khulu wena, ngombana azikhambi zithutha abantu. Nangabe wena uzifunele ikoloyi ezijameleko ukhamba wedwa, ithatha wena ikusa la uyakhona. Ngaphambi kokuriyada nabatjho ikhamba ijama ihlisa abanye, ikhweza abanye.

Awa, nokho, ayisithinti kangako nomndeni wami. Ngombana lokha nasikhambako sikhamba ngekoloyi yinye, yeke imali asiyikhiphi kangako.

Kubanzima khulu kubatjhayeli ngombana vane kuyinto engakalindeleki, kubafikela nje siphuthuphuthu. Nawuthi-ke uyaqala ubujamo bemali eSewula Afrika, awa nokho zomnotho ziyatekateka. Imiberego ayikho, ilutjha elinengi aliberegi kodwana-ke izinto ezithengiswako, ezithengwako ziyakhuphuka kunokuthi kukhuphuke imiberego.

Iye, kulungile bonyana urhulumende ulawulwe. Kodwana bengibona bonyana ngaphambi kobana zikhuphulwe iintengo zeembaseli, kukhe kuhlaliswane kuboniswane. Bezwe amazizo wabantu laba abathenga iimbaseli kobanyana ajame njani?

Iye, ngombono wami ikhona. Ngombanyana uyakghona ukuzithelela iimbaseli ekoloyinakho ukhambe, ufike la uyakhona, ubuye godu. Kunokuthi-ke ukhwele iinthuthi zomphakathi la uzokubhadela ukuya, ubuye godu ubhadele nawubuyako. Imali leyo ibayinengana, kanti-ke nawukhamba ngekoloyi yakho uthela iimbaseli kanye, ukhambe bewubuye.

Kungenzeka bonyana umuntu adosenzinyana naziza ekutheni kufanele athele iimbaseli. Kodwana ukuba nekoloyakho mina ngibona kuqakatheke khulu, ngombana kwenza izinto zibelula.

Ngombono wami ipetroli yoneka lokha umuntu akajikajika ngeemodere, aya le na le, angazazi kobanyana uyakuphi. Ase akarwe kubasendleleni, angana sizathu esiqakathekileko. Ipetroli-ke imotjheka njalo.

Nakukhuphuka iintengo yeembaseli nokudla nakho kuyakhuphuka. Mvanje zikhuphuke khulu, sidosanzima. Ubujamo beemali eSewula Afrika abusibuhle nakancani.

Iye, ngombono wami kulungile. Ngombana ibanga nalide eliya esikolweni bazokufikiswa yini? Ngikhoke-ke lapho iinkoloyi ezizijameleko zingena khona.

Kungithinta khulu ngombana nemali le iyatlhogwa, imisebenzi ayikho eSewula Afrika. Sekubanzima-ke ukubhadela imali edlula le esiyijwayeleko.

Ukukhuluma iqiniso, angiwazi unobangela walokhu.

Kuyabalimaza ngombana kusuke kube nzima ukuthi umuntu athenge ithikithi.

Ngombono wami, ngibona kubalulekile bonyana bakhulume nabakhweli beembhesi, ngaphambi kobana bakhuphukise imali. Ngaleyo ndlela, bazokwazi amazizo wabo njengabakhweli bebhesi.

Kufuze baqale bonyana intengo le ebafuna ukuyikhuphula, abakhweli bona bazayikghona na.

Iye, ngombono wami kufanele urhulumende angenelele, kuze-ke akwazi kucabangela abantu.

Iye.

Ngiyacabanga bonyana vane ibujamo.

Awa, ngibona bangacabangelwa.

Iye, ngibona zikhambisana. Kodwana-ke esikhathini esinye ngibona ngathi iimbhesi ezinye zibiza khulu.

Iye, khona kumbono omuhle ngombana abantu abazitholela ipentjheni, abanayo imali enye esayidini ebayitholako. Bathola le yepentjheni kwaphela, bona ababeregi.

Ngombono wami kufanele kube namathikithi ahlukileko, kube namathikithi enzelwe abogogo nabobamkhulu. Ngaleyondlela-ke ngiyacabanga ukuthi kungahlukaniseka kuhle.

Awa, ugogo nobamkhulu omunye nomunye kufanele ehliselwe imali le, kungakhethwa bonyana bahlala kiziphi iindawo.

Kungabasiza ekutheni bonge imali, ngombana-ke imali yomndende le, nokho ayisiyinengi kangako. Yeke nabehliselwa intengo yeembhesi, kuzokuba ngenye yeendlela zokonga imali.

I-thirty percent, ngiyibona irerhe mina.

Awa, abakwenzi lokho.

Awa, ngamanye amalanga ziyaladelwa, lokho okwenza bonyana abakhweli baladelwe nemsebenzini.

Awa, ngesinye isikhathi ziyariyada. Ngingatjho-ke bonyana mhlambe ziriyada ngesikhathi esingange, litjhumi nahlanu yama-iri.

Iye, baphatheka kuhle bona abakhweli, ngesikhathi esinengi.

Iye, ziyaberega ngefanelo. Kodwana bonyana zanele na, anginaso isiqiniseko salokho.

Iye, kuyasebenza ngombana zabe zikhamba zizodwa iimbhesi, ngaphandle kokobana ziphazamiseke.

Ukwenzela bonyana kungabi nemiraro endleleni.

Ngokuya kwami, akafanele ibe khona imigodi. Ngingazi bonyana kwamambala ikhona na, imigodi leyo.

Iye, kukatelelekile ngombana la enganasikontiri khona, akukhambeki kuhle.

Ngiyacabanga bonyana ngu-hundred kilometers per hour.

Umtjhayeli lokha nakakhwela ibhesi, kufanele atjhege bonyana ibhesi yakhe irerhe na, ayinawo amaphutha la angenza bonyana azithole sebenza ingozi, atjhege bonyana ukulungele ukukhamba ngekhambo lakho leli asekazolithatha.

Ngiyacabanga kobana kuhlala phasi ibanga elide, ngombana-ke mina abantu abanengi engibaziko, basuka la baye edorobheni ePitori. Nokho kuma-iri amanengi kuya kuma-awa amabili.

Kukobana nanikhambako endleleni, nizokukhamba nihlangabezana nemigodi. Iyokukhamba inirhuhlumeza ibhesi todi la eniyokufika khona, nifike nidiniwe.